Mimpimanyeto leyi hi nga yi fakaka, i ku va leyi hi sungulaka hi faka swa tidyondzo hi kuya hi system leyo. Na leswaku xana loko ku humelerile e swilo swin'wana, hi nga swi lulamisa njhani.

Switichi leswi ni swi tivaka i Munghana Lonene FM, na Bushbuckbridge, na Legwalagwala. So e xitori lexi ni nga tshama ni xi yingisela eka xiyanimoya i Mina Hi Mina.

Ina, a swi ta va kahle swinene hikuva a swi ta va lava leswi pfunaka. Ku na vanhu vo tala lava nga ti tiveki tindzimi tin'wana, kambe loko a swo tirhisiwa na hi tindzimi ta xintu vanhu va ku tala va nga lahlekeriwi hi nchumu. A va ta vuyeriwa ngopfu.

Ndzi vona swi nga lulamanga. Hi ku hina vo tala ha swi lava ku dyondza, kambe e mali ya ku va hi dyondzaka eka ka inthanete a yi kona, a hi koti ku yi hakela. So loko a ko olovisa swilo ku hakeriwa mali yintsongo a swi ta pfuna swinene, vanhu va ku tala a va ta vuyeriwa.

Mimpfuno leyi nga va kona i ku va mfumo wu nghenelela eka mindyangu leyi nga swela. Hi ku mindyangu yo tala yi va leyi langutanaka ni mitlhontlho ya swa timali, a va nga a va swi koti ku va lava hakelaka e ti-showmax teto. Kambe kun'wanyani va swi kota. So ka tindhawu tin'wani ni gezi a ri kona, so hi yona mintlhontlho leyi vanhu vo tala va langutanaka na yona.

Ina loko e nhlayo ya vanhu yi tele eka ku hlanganisiwa ka Wi-Fi swi endla leswaku rivilo ri va rintsongo ngopfu, hi ku na network yi va leyi lahlaka. Kambe loko yi nga taleriwanga yi kota ku va lava yi tirhaka kahle hi ndlela leyi nga yinene.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a xava e netiweke ya Telkom. Telkom yi ni ma-data yo xaveka ngopfu ku than ti-network-e letin'wanyana. So yi nga va leyi pfunaka kumbe yi va leyi n'wi hlayiselaka mali loko wo xava yona.

Mina leyi ndzi yi tsakelaka ngopfu hi leyi ya le ka mavonakule, ku katsa ni ya le ka maphephahungu. Hi ku hi kota ku va loyi hi vonaka swilo swi humelela kahle, ku nga ri ku va loyi hi swi twaka hi nga swi voni.

Ntirho wa inthanete eku dyondzeni ka ririmi, i ku va loyi yi hundzuriselaka e marito lawa a hi nga ma twisisi hi ku ya hi ririmi ra hina. Hi kota ku va laha hi ma twisisaka. So sweswo swi endla leswiya swa ku swi olova ku va hi ri na inthanete.

Loko a ndzo sungula phephahungu, a ndzi nge va hakerisi vahlayi. Hikuva mi tele e vanhu lava lavaka eku hlaya, mara va ri hava mali. Se loko a no sungula, a va ta ri kuma mahala a ni nge va hakerisi nchumu. Ntsena va va lava tikumelaka e mahungu lawa va ma lavaka.

Leswi endlaka leswaku va paluxa e timhaka ta vanhu, hi leswi va lavaka leswaku hi ti tiva, hi tiva hi ta vutomi bya vona. Ngopfungopfu e vanhu lava nga duma.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku swi kahle ku va lava tsalaka e tinsimu ta vona ehansi, va tiva kahle, va landzelerisisa. Ti va ni dyondzo leyinene. Hayi ku yimbelela ku lava mali ntsena, kambe va fanele va vuyisa dyondzo liya ya khale, leyi e tinsimu ta khale a ti ri na yona.

Ndzi nga ti sirhelela hi ku va loyi ndzi nga swi kombekisiki kumbe ku paluxela ehandle leswaku ni va loyi ni tirhisaka e Wi-Fi ya mani na mani lomu tindleleni. Ni veka e swilo swa mina kahle, leswaku ni va leyi ni yi tirhisaka kahle.

Hi nga tiyisekisa hi ku va leyi hi nga yi tirhiseki hi xitalo. loko hi yi tirhisa hi xitalo, yi ta heta yi ta yi lawula hina ku ri ni ku va yona hi hi yi lawula.

Ku xanisiwa hi khompyuta swi hambane ngopfu ni ku xanisiwa hi munhu loyi u tshamaka na yena, hikuva ku xanisiwa hi khomphyuta swi nga endleka swi vava emoyeni, swi ku tikisela evuton'wini. Kambe ku xanisiwa hi munhu loyi u tshamaka na yena swi nga ha endleka swi va leswi vavaka enyameni.

Matirhiselo ya ku lemuka mbulavulo i ku va loyi u yi lunghiselelaka kahle a mbulavulo wa wena. U tiva leswi u nga ta vulavula hi swona, na swilo swa nkoka leswi u nga ta va u swi tsarile.

Ku tirhisa swi kahle ngopfu swi antswa ngopfu hikuva swi saver e mali swi hlayisa e mali, ku ri ni ku va loko munhu a xavaka data siku na siku kumbe hi n'hweti. Wi-Fi yi hlayisa mali swinene.

Lexi nga sivelaka eku tlakuka ka nxavo wa data, i ku va ku ku ku tirhisiwaka kumbe ku vekiwa e ma-data lawa hinkwerhu hi nga swi kota ku va lama hi ma xavaka. Kumbe ya siku, kumbe ya vhiki, ku va ya n'hweti, nxavo wa kona wu va wu ri le hansi swinene.

Vunene bya ku va u xava e data loko u ri xichudeni i ku, u nga swi kota ku va loyi u tsalaka ti-assignment-i ta wena, kumbe u lava swin'wana leswi nga ta ku pfuna hi data rero. Vubihi bya kona i ku, loko u xave data ro tala swi nga endleka leswaku ri hundzeriwa hi nkarhi u nga ri tirhisanga ku va u tirhise mali ya ku tala leswaku u ri xava.

Netiweke yo antswa swinene i Telkom. Telkom yi ni data ro xaveka swinene, yi hambanile ngopfu ni ma-network laman'wana. Hikuva wa ti kumela data ro chipa swinene, kambe ka ti-network letin'wani, ma durha ngopfu.